Ya dintho e ke ratang ka batho babo mme ha ba kganna dikoloi tsena tsa baeti, e leng tsona di tekesi. Ke hore ka mehla le matsatsi ha ba tsamaya mebileng ba dula ba butsi mahlo ba elwa hloko tse etsahalang. Ha ba kganne fela ba tatile, ba tshwara nako empa ba tsamaya ka tsela e nepahetseng. Hobane motho wa mme ke motho a tsebang ho bohlokwa jwang ho jara bophelo. Ke ka ho nna nka kgothaletsa hore bakganni ba bomme ba ditekesi ba e ketswe.

Ya hore nka ba na le koloi le metswalle yaka kaofela ebe ledi koloi eka nthabisa haholo hobane e tlo fihla mane moo eleng hore motswalle wa hao ha se na koloi le hara bosiu aka founela mohlomong o tlo mo isa sepetlele. Kapa e re ha le ditameneng maane a ikutlwa osa kgathetse, ao founela utlwa hore ke wena fela motho amo tshepang hore a ka mo lata Empa ha na le koloi ya hae, o tlo tseba hore na le tameneng tlamehile a nwe ka tsela hloko hobane tlamehile o hlokomele ha tsamaga strateng mme mebileng hore a fihla ntlong a bolokehile. Le ha mohlomong re na le maeto omong le emong o kenya ba lelapa la hae koloing ya hae ha hona ntho yane ya hore se re tlo petetsane ka koloing e le nngwe kaofela. Omong le emong kenya ba lelapa la hae le mefao ya bona ka koloing. Hobe monate re kopane more buang teng hobe monate haholo.

Nna ka palo ya ka di palamang tsena tsa lekeisheneng di kgona ho palamisa batho bohle, eya ke bona hole jwalo. Motho a sa palamang a sa tholang sepalangwang e tlaba, ke yena eleng hore o siuwe ke nako. Di palamang tsena na boholo ba tsona di na le nako. Ha o se bitsitsitse ka mora metsotso e mehlano, o tla be ke eme gate-ing ha wena o sa ema gate-ing ke bohlasoeng ba hao. Empa ke nahana hore o tlamehile o patale pele oka palama ho etsetsa hore ha wena mohlomong ka suwa ke nako, e be mokganni wane ha tloha kwa tlohileng teng a tla ho wena atlo lata a be a sa o thole a tsamaetse letho.

Ke ha ele letsatsi le leng ke tsamaile ka bese, ke ile ka nka leeto le letelele haholo ke tloha profinsing ena ya rona ya Vrystaat ke ya ho yane ya Kgauteng. Ka ha leeto la rona le letelele ho tjhesang re petetsane. Empa e kileng ka e rata kore mokganni ya neng re kgannelwa on ma re kgannela ka makgethe, a hlokometse tsela ebile a ntse a ema di garage-ng mona nana. A botsa bapalami ba hae ha ba batle metsi kapa ha batle ho kena ka ntlwana. Ene ele ntate ya tletseng lerato. O mmona ke ntate wa thapelo ke ntate wa lelapa ya etsang mosebetsi wa hae ka makgethe le boitelo.

Nako e kileng ka emiswa ke seponesa sa sephethephethe. Ke ne ke sa thaba haholo hobane batho neke tsamaya le bona bana ba siuwe ke nako. Yaba ya re emisa koloi hae tsebe na re emisetsang esheba mabidi e sheba license ya mokganni tsohle di lokile. Empa ha yaba ntate o na le dipotso tse ngata, a qetella a botsa ka hore na bapalami hobaneng ba palame ka o sepalangwang tsenana empa ba ntse ba nwa majwala. Ke sa ipotse hore ntate onana wa molaola sephetephete ona, ona kena kae di tabeng tsa bakganni tsa bapalami, empa a lokisitse ditaba tsa tlamehileng a di lokiswe le mokganni.

Bakganni ba di tekesi, ba rata ho lona hobane hangata ba lwanela di mmila. Akere hona le di mmila tsane tse leng hore mohlomong di dula le sephethephethe, di kenya tjhelete e ngata ho feta mebila e meng. Ke yona dulang lwantsha bakganni ba di taxi.

Jo katla ka tshoha, motswalle waka o tlile ka koloi ho nna. A re honna o kopa ke mo tshwarela yona hanyane. Kea ipotsa hore na hobaneng motswalle waka a re ke mo tshwarela koloi e kaba koloi ee keya boshodu? Maponesa ha katla ke tlore koloi ya ho etsahala jwang? Ho tlile jwang e fihle honna? Ka bona motswalle waka a nkenya ka hare ho kenya kenya ya mafahla ya mathata. Empa ka mo kgutlisa ka mo jwetsa nkase sale le koloi e ke sa e tsebeng lenna hore na le ena e nka kae.

E dumela moo morenaka ke nako ya hore tla be ke fihla ka yona mosebetsing ena. Empa ke santsaneng ke eme tseleng, ha ke tsebe na le nna ho etsahetseng empa ilare hake fihla renkeng. Ka thola ho sena koloi lehae le ngwe tsena tsa baeti. Ke bona hole lerata holla dithunya bakganni le bana ba own-ang taxi balwana.

Parcel tsa hao kea tseba hore ha soka di fihla hobane rile ra bana le mathata a sephethephethe mo di ileng ra di nka teng. Ka mora moo. Koloi ya rona ba leka ho e utswa tseleng empa mokganni wa yona o ile a e sireletsa empa hobane jwale e ne se kentse maponesa ka hare, ile ya emisa koloi ya rona hore eska tswela pele ka leeto. Ho fihlela maponesa a fihla. A bone hore na ho etsahala eng. Empa ko tshepisa hore di parcel tsa hao di ntse di lokile ebile di tla fihla ho wena kamora nako e seng kae, empa ha mathata a ka ba teng. Re tlao letsetsa hore o tsebise, empa tsona dule o tseba hore di bolokehile.